Marangrang ke tsela e bohlokwa haholo ya ho ntshetsa pele, le ho ithuta. Le ho ruta babang le batjha, ba ntse ba tla ba hola. Nakong eo ya COVID-19 ha ho no sebediswa taba tsa marangrang. E ne le tsela e sa tlwaelehang ho latela tsela e leng horeng e sa le ho phelwa ka yona. Ya ho ya ho etsa tse ding tsa dintho, le ho sebeletsa hae ka marangrang. Feela ka morao nako eo. Batho ba bangata ba ithutile ho sebetsa mmoho, le ho sebetsa, le ho sebedisana le batho ba bang ka tsela ya marangrang.

Ee, nna nka e sebeletsa Chat, Chatbot. Le ho kgetha motho e leng horeng, ke wa nnete ho sebetsana le yona. Nka mo kgetha, hobane e bebofatsa mosebetsi haholo ntlheng ya ho fetisa molaetsa haholo ka hare ho company. E re ha batho ba bang ba ntse ba sebeletsa department-eng tse fapaneng tsa company. E be hona le motho a katileng Chatbot eo yena a nkang melaetsa le ho fetisa melaetsa bathong ba nepahetseng ka hare ho company.

Se nka se lekang hore re kgone ho ba le seteishene sa rona. Ke ho ya ho batho ba tshwereng taba ya diteishene mona Afrika Borwa e leng SABC. Ho kenya kopo ya ho ya ho ba le station kapa lenaneho le eleng la rona.

Tjhe, ke yona tsela e nepahetseng ho nna. Ho phela ke le, ke ntjhafetseng ka ditaba tse etsahalang ka hore tulo le sebaka, kapa naha e ke phelang ka hare ho yona. Le le leleng la ona mananeo a ditaba. Ha ke be leng fete, hobane ke phela ke le motho a batlang ho tseba tse etsahalang.

Tjhe, ha ke dumele. Tse ding tsa dintho tse ngolwang ho kadima lentswe la sekgowa. E tloha e ba di-prediction. Tse ding tsa dintho tse ngolwang e tloha e ba, e ba nnete. Like ke hlalositse hore tse ding tsa dintho e ba di-prediction. E tloha e ba menahano ya batho ho ho hohela maikutlo a batho ba bang ba itseng. Kapa ho hohela batho hore ba wele ka lehlakoreng la taba e buahalang.

Ho ingodisetsa company-eng ya mmino, motho o qala ka ho ya di audition-eng. Moo teng ba mo tutsang hore e feela a tseba ho bina na. Mme ho tloha moo, o patalwa ho latela ka tsela e leng hore o ile di-gig-ing ka yona. O patalwa in a form of commission.

Ee, nna ke na le yona. Motjha o leng hore ke fumana ditaba tsa setjhaba ka ona. Mme motjha o ko o sebedisang e tloha e ba Facebook. Ke moo teng eleng horeng ke fumana ditaba tse itseng ka setjhaba se leng hore ke phela ka hare ho so sona. Mme motjha ya bobedi, o ko o sebedisang e ba WhatsApp. Le hona ke teng moo ke fumanang motjha, ditaba tse leng hore di a etsahala ka hare ho motse. Moo e leng hore teng re kopana re le batho ba setjhaba ho buisana le ho hlakisetsa tse ding tsa ditaba.

Mosebetsing wa ka, ho tabeng ya ya taba ya load shedding. Ho ba le tsela e nngwe eo ho sebetsiwang ka yona, e hobane le back up ya generator le solar. Hore ditshebeletso ne di tswele pele, ho tswelepele ho sebetsuwe.

Se morekisi a ka qalang ho nhlalosetsa sona. Ke ho mpolella, ho tloha qalehong ha ke nka, ha ke qala ho sebedisa hotspot. Hore na Wi-Fi ya bona e se e hotspot, a feela for hora e le nngwe. Hore ketle ke tsebe hore ebang ho na le seo ke hlokang ho se etsa kwa internet-eng. Ke se etse nako e sale teng. Ke tseba hore na ke na le hora fela ya ho e sebedisa.

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba, ke ena e leng hore e sebediswa hora fela. Mme kamorao ho moo, o kgona ho ke ho kenya tjhelete ho ya ka link e ba e romellang. O kenya tjhelete e kalo ka five Rand, ho e sebedisa letshehare kaofela.

Ha ke ikutlwe hantle ho hang ka senana. Hobane, Ke e nngwe ke tse ding tsa dintho tse nang le kamang e kgolo ho fetola maphelo a bana be re phelang le bona. Hobane, bana ba rona matsatsing a jwale, ba kgahluwa ke tseo ba di bonang di etsahala ka ntle. Mme ke tsona tse nang le kgahlamelo e kgolo ho fetola maphelo a bana be re phelang le bona. Hobane ba ba le tjantjello ya ho leka ho etsa seo ba se bonang se etsahala hona difiliming.

Se nka qalang ka sona pele, ke ho printer CV ya ka ke ba ngolle. Mme ke kope mosebetsi. Then ke ba emele ho fihlela bona ba be ba kgutlela ho nna.

Ho sebedisa router ya leshala ke tsela e bobebe. Hobane router ya leshala ya kgonahala hore o e, o e kenye charger-eng. Mme e phamise leshala hape. Ha o sebedisa koloi, o ka kgona hore nakong eo o ntso sebedisa router e le ka o ka koloing. O kenye charger ya hao, o nno o charge router solanka o ntso sebedisa koloi.